Mehleng ya hona jwalo, ke hana jwale dingaka di a shota dipetlele ka baka la hore ha ho sana batho ba bangata ekareng ba ka bala thuto ena ya ho ba ngaka. Ha ele mona, moruo wa ya naha e jele boya. Bana ba bangata ha ba kgone ho ya dikolong. Ba itjhebetse dintho tse ratwang ke bona kapa ba itjhebetse dintho tse ratwang ke batswadi ebe ha ba sa kgone ho etsa thuto ena ya bongaka e ba e ratang.

Ee, mesebetsi ena e na le yona e na le ona mananeo a lekaneng a reretsweng bo ntate, hore ba dule ba phetse hantle hore ba dule ba bolokehile mesebetsi .

Tlhokomelo e ntle ya bophelo bo botle e bohlokwa bakeng sa batho ba nang le maemo a sa foleng ho laola mafu a bona ka nepo. Ho thibela mathata le ho boloka maphelo le ho boloka maphelo a bona. Kapa le ho boloka bophelo bo botle. Ho fihlela tlhokomelo e tswellang pele ya bongaka, meriana le tlhokomelo ya dithibelo ka insurance ya bophelo, bo botle le mekgwa e meng ya tshehetso e ama bophelo ba bona haholo.

Nka rata hore o ye sepetlele moo o ka tholang thuso eo e tlabeng e feta, eo rona mona re o phang yona. Hobane ka mokgwa o shebileng ka teng bophelo ba hao bo tlokotsing haholo. Empa ha ke batle hore o phamise matshwafo ka ha mo o yang teng sepetleleng se seholo, o tlo o tlo fumana thuso eo o e hlokang.

Kotsi e tlase ya tshwaetso ya moroto UTI. Kotsi ya kotsi UTI ho banna e tlase. Kotsi e tlase ya mafu a tshwaetsano ka thobalano. Thibelo ya mathata a setho sa botona. Kotsi e tlase ya kankere ya ya .

Batho ba fihla dipetlele hoseng mme ba tsamaya ka mora tinara. Ha dingaka se di tlo tjhaisa mosebetsing. Batho ba ya lwantshuwa. Dinese ha di bue le batho hantle mme taba ena ke taba e mpe haholo hobane ka le leng ba bua hampe le batho ba baholo ho bona. Ha ba ba bontshe tlhompho. Ha ba na taba le bona le hore bona ba ikutlwa jwang.

Ka le leng ho ka bakwa ke hore molekane o hlaile a na le yona kokwanahloko ya HIV kapa molekane o ile a ya kantle motse wa hae. Mme ya ba o thola motho ka thoko eo a ileng a ba le thobalano le yena mme ya ba o ya mo tshwaetsa. Kapa o ile a tshwara motho a na leng tshwaetso kantle ho di-glove a mo tshwara madi kapa moo e leng hore o lemetse teng.

Tjhe, ha se motho e mong le e mong a ka kgonang hore a ipulele sekolo sa ho bolotsa hore o bule sekolo sa ho bolotsa. O lokela ho tseba hore ho etsuwa eng mme ke eng seo o tshwanetseng hore se batluwe ho wena. Hore o tsebe hore ho etsuwa eng. Ha se hangata mang le mang a ka kgonang hore a bolotse batho. Ho ka batluwa batho ba dingaka be eleng hore ke kgale ba tseba hore ho etsuwa jwang. Ha o bolotsa o sa tsebe mme wena o itjhebetse lekeno. O ka baka kotsi ya hore ka le leng bana kapa motho eo o mo bolotsang, o ya hlokahala kapa o kena sepetlele.

Mmuso o thusa batho haholo bakeng sa hore ba fumane tjhelete e jwalo ka SASSA grant-e hore ho thwe, batho ba fokolang ba thusehe. Mme ba dule ba na le lekeno hore ba kgone hore ba kgone ho thola, ho fumana dijo le tse ding tseo ba di hlokang ka thoko jwalo ka meriana le dintho tse ding.

Mokgathala, o ka dula o kgathetse, o sa etsa letho. Ho theoha mmeleng ho sa hlaloseheng. O ka bona fela diaparo tsa hao di ntse di ba kgolo, di ba kgolo mme o sa tsebe hore ho etsahalang ka wena. Bohloko bo sa kgaotseng, mmele o ka dula o le bohloko. Ho fetoha ha letlalo. Letlalo la hao le ka fetoha, mme ya ba le letlalo leo o sa le tsebeng, le o sa le tlwaehang, le bontshang hore ho na le bothata. Le diphethoho mekgweng ya mala kapa senya.

Ho bohlokwa haholo hobane ka le leng o ka kopana le motho ya na leng tshwaetso. Mme a na le leqeba. Wena wa fihla, wa re wa mo thusa, ya ba o tshwara madi a nang le tshwaetso. Mme ha jwalo o lokela hore o mathele clinic-ing kapa sepetlele se haufinyana. O itlhatlhobe, o itlhatlhobe letsatsing leo, mme o itlhatlhobe hape ka mora dibeke tse ka bang tharo. Hore o be le bonnete ba hore ha ho na tshwaetso na. Hape tshwaetso o ka e thola ka hore ba bang ba hlaha ka yona. Hape, batho ba bang ba ba le thobalano le batho ba nang le tshwaetso ba sa tsebe. Mme le moo le teng ba kgona hore ba fumane tshwaetso. Ka hona, re tlo lokelang hore re dule re hlahloba hore ha rena kokwana ena ha ngata, hobane re ka e fumana ka tsela tse ngata tse fapaneng.

Tshwaetso ena na o ka e thola ka hore o eme pela motho a nang le yona mme ao kgohlelle. Mme ke ketsahalo di-symptoms tsa yona ne di bontsha ka hore o tshwerwe ke sefuba sena se matla. Seo o sa kgoneng ho se thola hore ke sefuba se jwang.

Ka ho ba le moralo wa ho boloka tjhelete, mohlomong ka tlhokomelo ya ho phomola, kapa setsi sa tlhokomelo le ho theha metjha ya puisano e hlakileng ho rarolla bosiyo ba mohlokomedi hanghang.

Ke nahana hore ke nnete hobane hangata sirilamunu e sebediswa ha motho a batla ho fokotsa mmele. Kapa a batla ho fokotsa mafura le ona mokhaba.

Ho bohlokwa ho etsa nthwena re le babedi hobane re ka fumana thuto ka HIV hore o e fumana jwang. Mme o ka kgona hore o nwe meriana ya jwang le hore o ka etsa jwang ha e le hore o fumana hore o na le yona.

Baithuti ba lokela hore ba tsebe hore ho na le , ho na le dikgohlopo le dipeiti le dipidisi tse ka ba thusang hore ba ska ima. Mme ha ba sa imi ba tla kgona hore ba tswele pele ka dithuto tsa bona mme ba qete sekolo. Ebe batho bao ba batlang hore e be bona. Ba sebetse mesebetsi ya ditoro tsa bona. Ha ba qeta ho atleha dinthong tseo ba di batlang, ba tla ba le bana.